Umba we-inshorensi yinto ebuthathaka kakhulu. USisi Nomathemba wathatha i-inshorensi engayifundanga kakuhle imigaqo-nkqubo nokwenza kwe-inshorensi. Xa uthatha i-inshorensi yomngcwabo ufaka usapho lwakho, nokuba ufunde, wena ufunde uqinisekisise ngokwenkampani, uphande inkampani FSCA uba ngaba ibhaliselwe elungelweni na. Kuba iinkampani ezininzi ziyathanda uvela zicime phakathi nendlela. Ukhetho lwe-inshorensi lomngcwabo lusisigqibo esibalulekile noqwalaselo olubalulekileyo. Inkampani yabangcwabi uqala ucineze ingxaki ingekehli, kwaye uqinisekise ukuba usuku olunzima luphathwa ngesidima nokuhlonipha.

Njengomzali onabantwana umgalelo wokutya yinto endihlala ndicinge ngayo kakhulu. Kunzima ukubona ukutya kusala okanye kulahleka ngelixa abanye abantwana belambile, kwaye ukonga imali kusoloko kubalulekile kwiintsapho ezinintsi. Kwangokwenza ezi zinto ndiyathemba ukuba sikhusela abantwana abaqaphela umgalelo wokutya, kwaye sibe negalelo ekwenzeni ukuba kuthe nezithethe ezingamoshiyo.

Molo somlomo. Ndingathanda ukucela ixesha lakho elincinci kuba ndinomcimbi obalulekileyo endingathanda ukuwuxoxa nawo. Kubuhlungu ukuba ndikwimeko apho ndiza kudinga uncedo lwakho. Njengoko usazi, bendisoloko ndihlawula i-rent ngexesha, kodwa ngoku ndisemva ngeenyanga ezimbini. Ndingumntu ongathandi ukuba nezikweleti, kwaye undikhathaza kakhulu. Ndingathanda ukuqinisekisa ukuba le meko yethutyana kwaye ndiza kuzama ngayo yonke indlela ukuyihlawula imali ngexesha olicelayo. Ukuba kungafuneka okulungileyo ukuxoxa ngakumbi malunga nendlela endiza kwenza ngayo oku okanye ndingaphendula nayiphi na imibuzo onayo. Enkosi kakhulu ngexesha lakho nokungqina kwakho kulo mcimbi. Ndiyathemba ukuba uya kundinika eli thuba.

Ubhuti Thembikhaya uthenga imoto entsha. Wacela inkxasomali yokuthenga imoto nokuba atshintshe esele isetyenzisiwe. Akaziqaphelanga ii pros and cons, pros inzuzo ixabiso eliphakamileyo lokuthenga, ukwehla kwexabiso, ii-premiums ze-insurance, iingozi, umlinganiselo wenzala ophezulu, iingxaki zamashishini ezinokubakho. Isigqibo sokuba uthenge, athenge imoto entsha esetyenzisiweyo uxhomekeke kakhulu kwimeko yezemali yakhe, iimfuno zakhe zokuhamba ngokuba uhamba kwemoto nako kubalulekile ukuba ujonge imeko yakho yamatyala i-credit score njengomntu owachaphazelekayo. Ungachaphazela kakhulu kumlinganiselo wenzala onokufumana xa iphela imoto.

Eyi mhlobo wam ndiyaqonda ukuba ukhathazekile xa ubona imali itsalwa kumrholo wakho, kodwa mayingakukhathazi le nto. I-UIF yinto eqhelekileyo kwaye ibaluleke kakhulu, ngakumbi apha eMzantsi Afrika. Kutheni itsalwa i-UIF, eyona nto ibalulekileyo kukuba le mali ayikho nje imali elahlekileyo, yimali ebekelwe wena ukuze ikhuliselwe ixesha elizayo xa izinto ziba nzima. Nantsi umzekelo, ukungaphangeli unemployment benefits, ukukhulelwa maternity benefit, ukugula, ukushiywa ngumntu oswelekileyo, ifuneka njani le mali. Umqeshi wakho utsala one percent kumrholo wakho wenyanga kodwa hayi kuphela wena, nomqeshi ngokwakhe unegalelo elingelinye one percent kumrholo wakho. Ngoko ke yonke le nto idibana ibe ngu-two percent kumrholo wakho.